I-five G kunye ne-AI ziluncedo kakhulu ebantwini ngoba yonke ngoku into xa ufuna ukuyiqonda uye uye kuzo uyokwazi ukusetsha ukwazi ukufumana ingcazelo kalubanzi. Le nto leyo ke ingakwazi ukunceda kakhulu emaphandleni ngoba abantu basemaphandleni abakwazi ukufikelela kwiinkonzo zonke kodwa ke ngenxa yezi zinto zimbini bangakwazi ukwazi bakwazi ukusetsha bafumane ekufutshane inkonzo.

Kulungile kwenzele uba wonke umfundi ayazi ukuba iWi-Fi le ngeyokuba umntu makafunde ayoyokuba makenze ezinye iingxaki zakhe.

Ndicinga ukuba kumele kaloku bongeza iimitha ukwenzele kunye nezixhobo ezinokusetyenziswa ukwenzele wonke umntu ongaphakathi endlini akwazi ukufikeleleka, ngoba wonke umntu uyadinga ukubukela.

Iluncedo kakhulu iWi-Fi esebenza ngebhetri ngoba nokuba umbane ungemka awikuchaphazeli wena, uhleli ukwazi ukukhonektha.

Kukuzama ukujonga abantu abakhonekthileyo ngelixa mna ndifuna ukwenza umsebenzi, ndizame ke uba ndiyabona banintsi abantu, ndizame ukuthenga idatha. Kodwa ke ukuba iWi-Fi ngeyam ndizame ukutshintsha iphasiwedi ukwenzela ndikwazi ukwenza umsebenzi.

Ndingazama ukuyiripota kwi-network service leyo ndiyisebenzisayo ngoba iphela ndingakhange ndiyisebenzise, ibe yona idatha iyimali.

Ibachaphazela kakhulu ngoba imisebenzi eminintsi ifakwa kwi-intanethi apho intanethi leyo udinga ukuba nedatha ukungena kuyo uzowukwazi ukuyisetsha.

Ndingazama ukuphuma kwi-social media platforms ngoba ezinye iiWi-Fi zenzelwe ukuba zingakwazi ukungena kuzo, zenze umsebenzi wesikolo wodwa.

Kuthi qatha ixabiso layo. Ingaba yimalini ekumele ndiyibhatale ukuze ndifumane idatha ethile?

Ndicinga ukuba akunobakho bungozi, ngoba abantu abanintsi bangakwazi ukuseyiva imali ngoba iWi-Fi siyithenga ngemali.

Ingoma ethi Masiye Embo. Le ngoma ndiyikhethiswe yinto yokuba apha eMzantsi Afrika siyadinga ukubuyela embo ukwenzele kwezinye izinto sikwazi ukuseyiva, ezifana nokuba asisalimi asisafuyi, yonke into siphila ngokuthenga, kanti ngokuya sasiphila ngelaa xesha kungekho zinto zithengwayo sasiphila ngolima nangofuya.

Ndingavakalelwa ndihlupheka kakhulu ngoba andizukwazi ukubukela xa ndithe ndahamba, kuzofuneka ndibukele xa ndithe ndasendlini qha.

Andiboni kwa nethiwekhi efikelelekayo ngoba iinethiwekhi ezikhoyo zitshintsha nyanga nanyanga, kule inyanga inethiwekhi ethile iyafikeleleka kule inyanga izayo enye inethiwekhi ethile iyafikeleleka. Zonke ezi nethiwekhi zinamaxabiso aphezulu kakhulu.

Kumnandi ke xa unerutha ngoba uyakwazi ukuyicima xa umbane ungathi unengxaki.

Kukuzama uba ndicime iWi-Fi, ukuba ayisebenzi naleyo ndizame uqhagamshelana nabantu beWi-Fi bakwazi ukundinceda kule meko ndikuyo.

Andiqondi ukuba ukhona ngoba ezi-network providers zinyusa iWi-Fi umhla nezolo, apho akho mntu uzinqandayo.

Ndicinga uba ayonto intle leyo ngoba ulwazi bekumele lufikelela kumntu wonke kodwa ke akwenzeki njalo abantu bayaluthengisa ulwazi. Loo nto ayilunganga kakhulu.

Hayi, not wonke umntu uyayazi into yoba uyakwazi ukwenza imali kwiindawo zonxibelelwano. Ayikafikeleleki kumntu wonke.

Ziluncedo kakhulu ngoba uyakwazi ukuthenga idatha yenyanga apho izawuthi ihlale inyanga yonke.

Ndingayisombulula ngohlobo loba kubukele omnye ngoku kuphindwe emva kwexesha elithile kubukele omnye into ayithandayo.

Ayikho, ngoba ezi nethiwekhi zinyuka mhla nezolo. Namhlanje kunyuka enye inethiwekhi, ngomso yenye, njalo njalo.

Ewe kunefuthe elibi, ngoba ixesha elinintsi uye uchithe kuzo unethemba lokuba imali oza kuyeka.

Ziziphucula ngokuba zinolwazi kakhulu olunintsi, apho ke xa udinga ukwazi into uye uye kuzo, uhambe uyokujonga uyifumane kanye njengoba injalo.

Kukuzama ukufowunela abantu beWi-Fi banditshintshele iphasiwedi ndifake iphasiwedi endizawuthi ndikwazi ukuyigcina ndingaze ndiphinde ndiyilibale.

Ndingavakala ndiphoxeke kakhulu ngoba umsebenzi wam uza kuma ungakwazi ukugqibezeleka ngenxa yenethiwekhi yeWi-Fi ecothayo.